Lezi nkundla zingakwazi ukuthi ziphromothe umculo wabaculi ngokuthi zidlale emsakazweni. Ziphinde ngesinye isikhathi zibize bona abeculi ukuthi beze bezozikhulumela nabantu khona emsakazweni, becele ukuthi abantu belalele umculo wabo, bephinde belalelisise nomlayezo ohamba nayo ingoma. Okunye futhi, kungaba ukuthi umculo wabo bebegqugquzele, ukuthi umculo wabo udlalwe ezindaweni lapho kukhona khona abantu, ukuze abantu bakwazi ukuthi bazi ngalezi zingoma.

Okungenza ukuthi izindleko zethu zingabinkulu, kungaba ukuthi sisebenzise i-Wi-Fi ezobe ikhona ngoba isikhathi esiningi yona ayikhokhelwa ngale emgaqweni ikhona, uma sidinga ukuxhumana nabantu abangekho kulelozwe, sisebenzise imilayezo, noma u-WhatsApp. Esingakwenza nje ilokho.

Abagqugquzeli beyinkundla zokuxhumana, umbono wabo bangawudlulisela ngokuthi begqugqquzele labo abawuthandayo, abazithandayo iy'nkundla zokuxhumana, ukuthi njalo behlezi bebhala imibono yabo ukuze ibonwe ngabanye abantu.

Ukwethula kocingo lokuqala kwashintsha iy'mpilo zabantu abaningi, ngoba kwase kulula ukuthi baxhumane. Kwakungasadingi ukuthi abazali bethume izingane, zihambe isikhathi eside ziyothula umlayezo. Manje base bekwazi ukuthi bethathe ucingo beshayele lapho abafuna ukushayela khona, ukuze kudluliswe umlayezo. Izinselela zalolushintsho kwaba wukuthi, akusiwo wonke umuntu owayekwazi ukufinyelela ekuthengeni ifoni. Manje-ke bona babesele ngemuva, bengakwazi ukuthi bethole usizo uma belidinga ngaleso sikhathi.

Amadivayisi ahlakaniphile ngesikhathi esizayo azobe esikwazi ukufunda zonke izilimi ezikhona. Kanti futhi, uma uhamba uye endaweni engaphandle kwezwe lakho, uzobe ukwazi ukusebenzisa amadivayisi ukuthi laba abangaphandle bekwazi ukuzwa ukuthi uthini, ngokusebenzisa idivayisi yakho. Okunye futhi kuzobe kuwukuthi, wonke umuntu uzobe esikwazi ukuyithola idivayisi ngoba sobe sesikwazi sonke ukufinyelela kuyona.

Izinkundla ziyishintshe ka, ngendlela enhle indlela esithola ngayo umculo omusha, ngoba umculo uthi uphuma sibe sesiwuza kwiyinkundla zokusakaza. Kanti futhi, sobe sesikwazi ukufunda, noma ukuthola ukuthi, hhawu sekukhona umuntu omusha, noma umculi omusha okhiphe ingoma, sibe sesimlandela-ke siyolale yonke imiculo anayo. Sihlezi siwazi imiculo emisha ephumayo ngenxa yey'nkundla zokusakaza.